Ukufikeleleka lulona lona lwazi lwandiza kuphakamisa kodwa ndingawuphathi phantsi umba wococeko. Endaweni yoko ndiza kukhangela indlela yokubamba zombini xa ndinako.

Ndiqala ukutyala imali ngoku hayi ukuba ndilinde ukuguga kodwa kuba ndifuna ithuba lokuhlala kamnandi kamva. Ndiyazixabisa, ndiyalixabisa ixesha kwaye ndiyazi ukuba ukungazilungiseleli ixesha elizayo kungabiza kakhulu kunokwenza isicwangciso ngoku.

Wena one percent yomvuzo wakho, inkampani one percent yomvuzo wakho, iyonke two percent yomvuzo wakho ithunyelwa kwi-UIF nyanga zonke. Le mali ithunyelwa ku-SARS, South African Revenue Services kwaye xa ufunyanwa unesizathu esisemthethweni sokufuna inkxaso unokufaka isicelo sakho ku-UIF ukuze ufumane uncedo.

Ndingakhetha i-comprehensive medical aid kuba ndifuna ukukhusela impilo yam ngokupheleleyo kwaye ndingathanda ukuba ndingaxhamla nonyango olungaphandle kwesibhedlele nanini na ndiludinga.

Kule meko ndingathetha kakuhle nomthengisi ndicacise imeko yam, ndizame ezinye iindlela zokuhlawula okanye ndicele ukubeka ecaleni ibhotile. Ukuba akukho ndlela ndiyabulela ndihambe. Ukuphatha imeko ngendlela enobubele nokuba necebo elesibini kusoloko sisisombululo esihle.

Ukuthenga ikhaya kukhulu kwaye ndiyakuqonda ukuba kunokoyikisa kodwa ngokusebenzisa kunye sinokuqinisekisa ukuba nifumana ikhaya eninokulibhatala niphile ngoxolo lwengqondo nikhula ngozinza kwezemali.

Ndiza kumbonisa uthando nenkxaso ndibe ngumncedi wokuphuma kule ngxaki ngendlela esemthethweni ndincede ngecebomali ndize ndimfundise ukuqonda ukuba kukho iindlela ezikhuselekileyo zokuboleka. Ungaxelelwa ukuba akukho ndlela yokuphuma kukho kwaye asihambi wedwa.

Ewe, ndakhe ndabona isicwangciso sesibhedlele sisindisa umntu kwiindleko eziphezulu zonyango. Yaye ibiyimeko eyothusayo kodwa nendlela yokuba umntu angahlawula imali eninzi ngenxa yokuba ebhaliselwe kwisicwangciso esasimkhusela.

Ewe, ndingabelana ngebali elinokufanela nale meko ibali elifanekisela indlela yenkampani yeinshorensi eyayikhawuleze yaphendula emva kokuba kusweleke ilungu losapho nendlela oko okwanceda ngayo usapho lwethu kwimvakalelo nakwindleko.

Iintlobo zemigalelo zibanzi kwaye akufuneki ube nemali eninzi ukuze ufake isandla nokuba ulinike ixesha lakho ulisebenzise ulwazi lakho unike imali okanye webelane ngobubele. Ungumntu onesandla esakha uluntu olungcono.

Ukuba ne-policy yomngcwabo isebenza kwiindleko zomngcwabo, ihlawula kwiintsuku ezimbalwa, inokongeza amalungu osapho, ithoba uxinzelelo lwemvakalo nemali, ihlawula ngexabiso eliphantsi nyanga nenyanga.

Isishwankathelo seengenelo zokuthenga ngefowuni awaphumi ekhaya uthelekise amaxabiso lula, izinto ziziswa emnyango wakho, unokufumana nantoni na, funda izimvo, buyisela xa kuyimfuneko indlela zokuhlawula ezikhuselekileyo.

Akukho mfuneko yokuphuma uhlala ekhaya. Akukho siphango okanye kulahlekelwa ukhuseleko, jonga imali yakho nanini na, uzimele uyakwazi ukuzilawula isidima, cwangcisa ukusebenzisa imali kakuhle ukulawula.

Abantu banokuba amadolo anzima xa kuthethwa ngokufa ngenxa yoyikiswa inkcubeko okanye intlungu yesidima kodwa ukuthetha ngalo mba kuyaququzelela ukuphila ngobulumko. Kungcono sixoxe ngayo ngexesha sizako kunoba kushiyeke abanye banokudideka beenengxaki zemali okanye bengazi umnqweno wakho.

Ukuqonda imeko yomqeshi, umnxeba wokuhlawula ngokusesikweni, ukulandela inkqubo yomthetho yokumgxotha, ukugquma irenti ethile, ukufaka ityala ukuze ibuyiswe imali, ukuthintela ezi ngxaki kwakhona.

Ukuba nekhaya lakho akukafikeleleki kumntu wonke kwangoku ngenxa yeemeko ezifana nengeniso ephantsi, amaxabiso aphezulu kunye nemfuno zebhanki. Kodwa ngezicwangciso ezifanelekileyo zikaRhulumente iinkonzo zoluntu kunye nolwazi abantu abaninzi banokuzuza eli phupha kancinci kancinci.